Yebo, yebo, impela zikhona. Ukungenelela nje ngokomthetho. Umthetho ukwazi ukuthi ungenelele, uvikele abantu. Lokho kuzosiza ukuthi kunciphise umonakalo kanye nomkhuba owenzekayo. Sizokwazi ukuthi sibe nemikhuba emihle enempilo ukuwusebenzisa, uma sizokwazi ukuthi kungenelele umthetho, iyinkantolozisekelo zalapha eNingizimu.

Mina, ngokubona kwami iyindlela efanelekile. Wonke umculo ufanelekile uma ingane ifunda. Kodwa-ke, engingasho kakhulu ukuthi u-right, ufaneleke ukuthi udlalwe, iwona umculo kamaskandi. Ngoba umculo kamaskandi iwona mculo owaziyo ukuthi ingane uma iwudlala, iwudlale. Ayiwudlalaleli kuphela ubumnandi, nokudansa kodwa udlalela umyalezo osuke uphuma khona ngoba wona ukhuluma ngezinto ezahlukahlukene. Not hhayi, ukuthi kufanele ingane idlale amapiano ekubeni ibe ifunda, ngoba lapho izophazamiseka.

Angabasiza ukubhanga nje nge-inthanethi. Ngingasho ukuthi kungabasiza kakhulu abathengi ukuphatha imali yabo ngenxa yokuthi uma ubhenga nge-inthanethi, imali awuphathi ngesandla, kepha uyakwazi ukuthi-ke uyisebenzise kahle imali ngokuthi uhambe uyoswayipha ezitolo uma ufuna izinto, uphinde futhi imali yakho ivikeleke ngaphakathi ebhange. Uphinde futhi imali yakho ukhiphe leyo mali leyo ofuna ofuna ukuyisebenzisa ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi.

Angabhekana ngokuthi, kufanele ukuthi amadivayisi onke aqinisekise ukuthi abanezokuvikeleka eziphezulu. Ukuthi afake izinto ezibizwa ngokuthi, ama-password-i, amakhodi kanye nama-fingerprint-i. Lezo zinto lezo zizokwazi ukuthi-ke ziqinisekise ukuphepha. Phinde futhi zehlise nobugebengu, nezinselela zamanje, nemikhawulo ngokuvikeleka.

Phakathi kwalezi zinto zombili. Kepha mina, ngicabanga ukuthi imiyalezo ngokumele nezingcingo zamaselula. Yizona impela kufanele kuxhunyanwe ngazo ngoba zona ziyashesha for ukufinyelelise indaba, futhi umthelela wazo muhle kakhulu ngoba wona, zona ziyashesha ukufinyelelise indaba, futhi zona zinazo futhi iziqophamazwi, futhi zona zisetshenziswa noma ubani, omncane nomdala, zi-right impela, kunale eminye.

Amasu engingawasebenzisa, ukuthi ngisebenze ngokuzikhandla, ngiphinde futhi nginxuse nabantu ukuthi bangaseke kulento engiyenzayo. Ngiphinde futhi ngikhulume nabantu abokuwona lo mkhakha, asebemnkantshubomvu ukuze ngikwazi ukuthi nami ngigcine sengifinyelele empumelelweni enhle.

Indima edlalwa ngabagqugquzeli kwiyinkundla zokuxhumana ekubambeni izitayela zamasiko, ukuthi abagqugquzeli badlala indima enkulu kakhulu ekukhangiseni, kanye nesekugcezeleleni usikompilo lwethu. Kanti futhi bahambiselana nesikompilo lethu uma benza lezikhangisi. Ekubeni-ke futhi-ke, yingakho bedlala enkulu indima, kanti futhi bagqugquzela ukuthi singalilahli isikompilo lethu, noma amasiko ethu.